Kungcono ukuba afumane umntu wokumgcina endlini yakhe kuba oko kungamnceda agcine isidima sakhe aze azive ekhululekile kwindawo ayaziyo. Kodwa ke ukuba imeko yakhe imbi kakhulu de kufuneke unyango rhoqo okanye ukhathalelo olugqithisileyo, ukumsa kwikhaya labantu abadala kungaba lukhetho olungcono. Kule ndawo angafumana uncedo lwezempilo, ukhuseleko kunye nenkathalelo esisigxina evela kubasebenzi abaqeshiweyo. Ekugqibeleni, isigqibo kufuneka senziwe ngokusikelelekileyo kwimeko yomntu, inqanaba lobunzima bokulibala kwakhe kunye nezixhobo ezikhoyo kusapho lwakhe.

Iimpawu ezicacayo kweyeza elingekho semthethweni kukungabikho kweleyibhuli ecacileyo. Iyeza alinazo iileyibhuli ezicacileyo zesiNgesi okanye lwesiXhosa, akukho gama lenkampani elivelisileyo okanye akukho fayili yenombolo yokubhaliswa, i-registration number evela kwiSouth African Health Product Regulatory Authority. Ukubonakala okungaqhelekanga, umbala, ivumba okanye ifomu ye-tablet, ye-liquid ayiqhelekanga okanye iyatshintsha, iphekeji ivulekile okanye ine-typo, iimpazamo zokushicilelela.

Ngonyaka kwakuqala ububhane weCOVID-nineteen imini yam yokuqala unxiba imaski kwakunzimana ndingenoxoka kuba kaloku thina siqhele unxiba iimpahla nje apha esiqwini singanxibi into egqumayo apha emlonyeni. Ndisitsho nje kwakunzima kakhulu, kube nzima kakhulu xa kukho ilanga kushushu, uvele uzive ingathi kunzima kwa uphefumla oku kule maski kuba kaloku uqhele uphefumla nje ngempumlo kungekho nto egqumayo empumlweni. Kwakunzima kakhulu kwa uthetha nabanye abantu, ufike umntu engavakali kakuhle kuba kaloku unxibe imaski awusamva nakakuhle naxa ethethayo.

Xa ndinokubona kuthengiswa amayeza angekho semthethweni ndingaxela esi sehlo kwabasemagunyeni. Ndingaxela kumapolisa, i-Health Professions Council of South Africa HPCSA okanye iSouth African Health Products Regulatory Authority. Susa ubungqina, ukuba kunokwenzeka ndingathatha imifanekiso okanye ulwazi malunga nendawo, ixesha, amagama okanye amayeza athengiswayo. Oku kuya kunceda kuphando. Ndingasose ndazise nabanye abantu ngolwazi lokuba kuthengiswa amayeza angekho semthethweni namayeza angenza ingxaki eluntwini nasezimpilweni zabantu.